Ubutyebi obukhawulezileyo nobunenzuzo eninzi abububo. Yonke into iyasetyenzelwa, akukho nto ozawuvele uyinikwe seyisesityeni, ibekwe etafileni kusithiwa yeyakho. Ngoko ke ndingazama ukumxelela uba imali lena kuthiwa mayibhatalwe kuqala asingeke siphinde siyifumane futhi akukho nanzala esinakuyifumana.

Izinto kule minyaka azifani nakudala, yonke into ithengwa ngexabiso eliphezulu, nokutya kunexabiso eliphezulu, nemfuyo uyithenga ngexabiso eliphezulu. Yile nto kubalulekile ukuba umntu abenomasingcwabane ngoba akekho umntu ozaziyo ukuba uya kufa nini. Yile nto kufuneka sihlahle sizilungiselele nokuthi xa kuvela loo nto umntu asutywe kukufa, amalungiselelo akwazi ukwenziwa, kukwazi ukwenziwa ngoba akekho umntu onemali ehlelele loo nto ngenxa yeengxaki ezininzi. Ngoko ke noko xa kuthiwa ibekiwe imali iyabekwa loo mali ibekwayo for ukuhamba kukatamkhulu iza kunceda kakhulu kunoba kuhambe kucelwa amalizo.

Ndingazama ngandlela zonke ukumncedisa, ngoba kuyingozi ukubanemali yaba bantu babolekisa ngemali bengekho mthethweni. Banobungozi futhi bayabulala. Ngoko ke ndingazama ukuncedisana naye aphume kuloo nto futhi ndimyale ukuba angaze aphinde athathe imali kubo ngoba angaphulukana nobomi bakhe ngenxa yaloo nto.

Siphuma kumakhaya ngamakhaya aneengxaki ngeengxaki. Kona kona wonke umntu bekufaneleke into yobana unawo umzi wakhe kodwa ngenxa yemeko esiphila phantsi kwazo, kwamanye amakhaya kunzima kwa into yokutya. Ngoko umntu angayithatha phi ke eyendlu? Kungumnqweno womntu wonke ukuba abe nekhaya kodwa ke ngokweemeko esiphila phantsi kwazo imali lutshaba.

Ingaba le company yaqala ukusungulwa ngawuphi unyaka, futhi kuthatha ixesha elingakanani ukuba umntu ayifumane imali xa ethe waswelekelwa? Inyuka nini imali le xa uyibhatala? Ingaba inyuka minyaka minyaka okanye emveni kweneyanga ezithile? Kungakwazi ukubhataleka abantu abangaphi apha abalapha ekhaya? Izihlobo nezalamane ingaba zivumelekile na?

Ndicinga kungcono abacebise abantu bakowabo uba bavule ibhanki efanayo neyakhe ngoba ngoku kulaa mazwe iibhanki esinazo apha eMzantsi Afrika nabo banazo. Kulula kakhulu ke xa ibhanki le uzawuthumela ngayo imali naye umntu enayo kwelaa lizwe lakhe kubalula kakhulu.

Xa ingaba bantu babolekisa ngemali bengekho mthethweni ngoba banento egrogrisayo nento ebethayo. Loo nto ingakwenza ube noxinzelelo olukhulu, ungakwazi nokucinga ngoba kaloku uhlala uphila ngokoyika.

acele kukucaciselwa ngotyalo mali ukwenzela atyale imali leyo ke athathe naloo minyaka azawukhupha ngayo imali, ukwenzela ithi ifika loo minyaka nenzala yakhe ibe ithe xhaxha. Kodwa ibhanki yeyona ndawo endingamcebisa ngayo ukwenzela azowukwazi ukutyala imali yakhe ngendlela eyiyo.